Ee, di etsa ntho e ntle ho tsebisa setjhaba. Hobane ha bohloko hore le tshepiswe empa dintho di sa etsahale. Hape le batho ba ele horeng ba le tshepisa maka, ba le bolella dintho empa dintho tseo ha se tsona, ha se nnete.

Ee, tharollo e teng. O ka tshwarisa motho hobane tlhekefetso ha ya dumellwa. Kapa o ka tswa ho motho oo, kapa wa mo bulela nthwe ba e bitsang ka hore ke protection order hore a se ke a atomela pela hao le ka mohla o le mong. Hore ha ka atomela pela hao, sepolesa se tla mo tshwara.

Ke ile ka reka dipidisi tse le horeng di theola mafura mmeleng. Le kajeno mafura ha so ka a theoha mmeleng wa ka. Ke kgale ke di nwa dipidisi tseno empa ha di sebetse le letho. Ke mokokotelo, ha di sebetse dipidisi tsena. Le tsena dipidisi ba reng ke hlasela mafutha ha e sebetse. Batho ba kile ba enwa, le nna ke kile ka enwa ha e sebetse. O enwa feela, o di reka feela empa ha di theole mafura.

Mmuso o entse ka hohle hore batho ba thole thuso tleliniking hore maphelo a bona a be right-e, a se ke a fokola. Le hore batho ba sebetsang ditleliniking le mafapheng a kang bo home based care, ba nne ba check-e kapa ba nne ba hlole batho, ba nne ba ye matlong a bona ba shebe hore ebe batho bao ba fokolang ba ntse ba eba right na? Kapa mmuso o file batho bana setulo se kang wheelchair, ena e phushwang e nang le mabidi. O ba file sona hore batho ba ipushe ka sona kapa ba itsamaise ka sona hore le bona ba amohelehe, ba ska ba kgethollong.

Hela wena monna motswalle wa ka . Nna ka taba ena ahh ahh tjhe ha ke ikutlwe hantle, maikutlo a ka a tsitsieha. Hobane makoloi ao ele horeng a thusa batho ha ba hlahetswe ke kotsi tseleng, a nka nako hore a fihle. Ene hape le ditleliniking batho ha ba sa thuswa seka pele, batho ba se ba ema nako e telele ditleliniking. Empa bao bele horeng ba thusitswe ka pele ke makoloi ana a di-hospital-a a entse tshebetso ele horeng e bohlokwa hore maphelo a batho a kgone hoba right-e. Ha ke tsebe wena motswalle wa ka hore o ikutlwa jwang ka taba ena?

Maikutlo a ka ile a ba hore hobaneng kgale-kgale ba se ke ba kenya di-booster shots. Hobaneng batho ba ile ba shwa kaofela hobane di-booster shots di ntse di le teng. Le hape hobaneng batho ba kentswe ente? So maikutlo a ka ke hore ntho ena, ene ntse ele ntho ya ka mabomo. Hobane di-booster shots di ka se hlahe ka morao empa ente ntse le teng. Ho bonahala hore di-booster shots di ne ntse di le teng empa ne ntse di beuwe pele.

Bohlokwa ba ho fumana tlhokomelo ke ntho e ntle ele horeng batho bohle ba lefatshe ba e hloka. Hobane ho fumana tlhokomelo tleliniking, di hospital-e ke moo ele horeng re ka kgona ho thola hlokomelo teng hore bophelo ba rona bo be hantle ebile bo tsitse. Hobane batho ba bangata lefatsheng mona bele horeng ba hloka tlhokomelo. Ebile batho be loreng bana le bofokodi ba ho tsamaya kapa maphelo a bona ha a right-e ka hare ho bona mmeleng. Ba hloka thuso eloreng e kgolo-kgolo ho tswa tleliniking kapa hospital-e.

Taba ke hore batho ba ka etsetswa dipetlele tse ngata. Hape ho etswe le ditleliniki tse kgolo ka hara makeishene moo ele horeng batho ba hlokang thuso ba ye teng. Le hore di-doctor tse leng hore di sebetsa ka mefutafuta ya dipheko, le batho ba fokolang e ye le ka hara makeishene ditleliniking, ebe teng hore batho ba se ke ba tloha mona ba ya dipetlele ba lo fola line tse telele. Hobane ho ema ha motho, motho a ka nna a shwa a ntsale tseleng. Jwale ho betere ha ba etsa hore ditleliniki di be le di-doctor le di-nurse ka hare hore motho a haufinyana ha a hloka thuso, a ska ya hole kwana a tle mona haufinyana.

Dumelang, ke nna Thabiso. Ke tswa mane moo ele horeng re etsa meriana ya lona teng. Kene ke hore ke le tsebise hore re meriana o fedile. Le hape kene ke botsa hore re tlo etsa jwang hore re fumane moriana o mong, oo o fedileng?

Banna, yona e jwalo. Hobane banna bana le hlokomelo and-e le kgahleho ditabeng tsa hore ba phele bophelo bo botle le hore malapa a bona a phele maphelo a matle. Hobane banna ba dula ba tsoha hoseng ba lo sebetsa le hape ba etsa ka hohle hohle hore malapa a bona a bele dijo ka tlung. Le ha ho bata, wa tsoha a ye mosebetsing a lo sebetsa.

Tlhokomelo e teng ka dipapatso tse jwalo empa maikutlo a ka ke ana. Dintho tseo tse le horeng ba di bapatsa ha di sebetse le letho. Empa feela ba di bapatsa fela hore batho ba di reke. Le hore tseo tse entsweng di kgone ho tloha mabenkeleng, di kgone ho rekuwa ke batho hobane ntho tseno ha di sebetse.

Dipetlele tseo ke kileng ka ya ho tsona ke feta feela ka tsela. Dikoloi moo di kenang teng hona le dikotikoti ka tseleng le thuso ha ebe teng, ba nka nako hore ba o thuse. So, jwale ke ikutlwa ha bohloko hobane dipetlele ke moo ele horeng dintho di tlamehile di tsamaye hantle teng, moo ho le horeng maphelo a batho a ba hantle, moo maphelo a batho a kgonang hore a kgutlele bodulong bo right-e. Le hape ke kile ka ya sepetlele moo ele horeng ba sebedisa motjhini o le horeng ke generator. Motjhini o ile wa tima, batho ba hlokahala. Jwale ha se ntho e right-e eo.